Tikologong e e leng gore nna ke tshela mo go yone, ga gona dipalangwa tsa bagodi, tse e leng gore di kgone go ba tsaya di ba ise ko ditleliniking tse di farologaneng. Gore ba tsamaye ba ye go fitlhelela melemo ya bone, ke bona bogodi bo le bontsi ba tsamaya ka maoto, gore ba ye ko ditleliniking tse di farologaneng.

Ke nagana gore go ya ka gore motlhokomedi wa bereka kgotsa ga bereke. Ga e le gore motlhokomedi wa bereka, ke mo e leng gore bagodi go botoka gore ba tsamaye ba isiwe kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi. Mme ga e le gore ga o bereke, o le motlhokomedi wa mogodi, o ka ntse wa nna le ena ka fo ntlong, mme ebile o a mo tlhokomela. Go ya ka mabaka a rona a a farologaneng jaaka batho.

Go ya ka setso go le gantsi re lebeletse gore mogodi o tshwanetse ke go tlhokomelwa ko lefelong le eleng gore le tlwaelegile go ya ka bone. Mme ebile ke lefelo le le tshwanang le malapa a bone, gore ba kgone go tlhokofalela ko teng. Mme ebile ba kgone go ka tsamaya-tsamaya le go ka iterela dilo dingwe.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona ka tsela e e farologaneng go ya ka ditso tsa rona tse di farologaneng. Mme mo setsong sa Setswana re tsaya bagodi jaaka batho ba e leng gore ba tlhomphega, ebile ba tshwanetswe ke go tlhokomelwa sentle ka moya o ko tlase le ka lerato.

Lelapa le setšhaba di na le seabe se segolo mo go tlameleng batsofe ka gore batsofe ga ntse ba gola, ba ba sekoa mme ebile bontsi jwa bone bo tshabela ke malwetse. Mme ga e le gore malapa a bone le setšhaba ba tshwaragana, ke nagana gore seo se tla dira gore botshelo bo nne bonolo mo go bone. Mme seno se a farologana go ya ka ditso tsa rona, ka gore bagolo ba bangwe ga ba tshepe gore setšhaba se tla ba tlhokomela. Mme bone ba lebeletse malapa a bone, gore ke malapa a bone a tshwanetseng ke go ba tlhokomela.

Mo tikologong ya me ke ditirelo tse di tshwanang le mananeo a go ikatisa, mme gape ba neelwa le dijo. Ke o ne mananeo a e leng gore a tlamelwa bagodi, a e leng gore ka bona le teng mo tikologong ya me, le go ba neela dijo tse di tshwanang le bo merogo le maungo.

Ke mafelo a a tshwanang le bo di-hospice, le mafelo a a tshwanang le bo home care. Ke o ne mafelo a e leng gore o kgone go isa mogodi ko go one gore ba kgone go ba tlamela, le go ka ba tlhokomela. Mme ditirelo tse di leng teng ke gore, ba ba tlhapisa mme ebile ba ba apeela. Ba ba thusa gore ba ikatise, mme ebile ba bangwe ba ithuta dingwe tsa go tshwana le go kataka fa fatshe. Le go ka roka mme ebile ditirelo tse di ntseng jaana ga di duele, go tlhokagala fela go gore mogolo a nne le karata ya gage ya SASSA, ke yone e leng gore ya tlhokagala gore mogodi a kgone go fitlhelela sengwe le sengwe se a batlang go se ja.

Go tshwana le ka go nna le dipalangwa tse eleng gore, di ka dirisiwa gore batsofe ga e le gore ba tswa mafelong a kgakala, ba ka di dirisa mahala fela ba sa patele, gore ba fitlhe kwa ditleliniking tse di mo gautshwane.

Madi a pension ya puso, a tlhokomela batsofe ba rona ka gore, ga e le gore motsofe o nna kwa lapeng le e leng gore ga lena tšhelete. O kgona gore a emele mafelo a kgwedi gore a kgone go fitlhela madi a pension-e, a ithekele melemo kgotsa dijo tse e leng gore di nne natlafatsa mebele ya bone.

Gore o bone phenšhene ya puso kgotsa go e amogela, o tshwanetse ke go nna le lekwaloitshupo. O nne le aterese mme ebile o nne le boitshupo jo bo bontshang gore o motsofe, ebile ga o bereke ebile wa e tlhoka, o tlhoka madi a tlamelo.

Madi a pension e a fokoletsa batlhokomedi morwalo ka gore, ga e le gore ka mo lelapeng ga gona ope o a nang le letseno. Go ka emelwa gore kgwedi e fela mme ba fitlhele madi a o a pension-e, gore ba kgone go rekelwa go di melemo le dijo tse e leng gore di tlamela mebele ya bone.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e a na le dingwaga di le sixty. Mme ke ka gore mo Aforika Borwa gore o ye pension-eng o simolola go ya phenseneng ga e le gore o na le dingwaga di le sixty. Mme ebile ga gona ope mo Aforika Borwa o ka go thapang.

Ke nagana gore ba lefapha la boitekanelo, ba tshwanetse ke go dira bonnete jwa gore go nne le dipalangwa tsa mahala, tse eleng gore di ya mafelong a farologaneng. Gore di tseye batho le batsofe ba ba lwalang, gore di ba ise ko ditleliniking kgotsa dipetlele tse di farologaneng, gore ba kgone go fitlhela boitekanelo.

Gore batsofe ba fitlhelele dipetlele, ke gore go nne le dipalangwa tse di farologaneng. Gore di ba tseye ko malapeng a bone, di ba ise kwa dipetleleng tse di farologaneng.

Ga go kgakala mme ke nagana gore go ka tsaya di-kilometer-a di le tlhano gore o fitlhele le ditlamelo tsa pholo, kwa ditleliniking tse di farologaneng kgotsa kwa sepetlele se se golo se se bidiwang George Mokhari.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso, di fitlhelele kwa mekhukhung ka gonne go kgakala thata. Le ditirelo tse di tshwanang le matlamelo kgotsa boitekanelo.

Ke malwetse a tshwanang le bo di sukiri, malwetse a a tshwanang le bo mokgotlhwane kgotsa boimana.

Ditleliniki di nna kgakala mme go ama baagi ka gonne ba tshwanetse go tsamaya di-kilometer-a di le dintsi gore ba ka fitlhela ditleliniki. Mme ke nagana gore ditleliniki tsa kwa magaeng di dinnye ka palo, mme di kgakala ka gore ga bo nne e le e kgang ya mafaratlhatlha, gore mafaratlhatlha a a kwa magaeng ga ise ke a fetoge.

Ba amega thata ka gore jaanong mebele ya bone e ba mo kotsing mme, gore ba fitlhele melemo ba tshwanetse ke gore ba nne le madi a gore ba tsamaye ba ye di khemisiting. Gore ba kgone go fitlhella melemo ya bone mme ebile ba e fitlhela ka tlhwatlhwa e e leng gore e kwa godimo thata.

Gore batho ba tswa fa ke go ya tleliniking kgotsa ba poifo ke go ya tleliniking ke gore ba tswafisiwa ke mola kgotsa tlhatlha. Mme batho ba le bantsi ba e bitsa line tse di telele tsa kwa tleliniking. Mme dingaka le tsone di tsaya sebaka, o fitlhele e le gore kwa tleliniking go na le ngaka e le nngwe, mme ngaka ya teng e tshwanetse ke go tlhola batho ba le bantsi, mme ke sone se se dirang gore batho ba tswafe gore ba ka ya tleliniking.

Ka gore molwetsi o tlebe a fitlhile pele ga nako, mme e tlabe e le ena o e leng gore o tshwanetse go fitlhela thuso ka pele. Mme dingwe tsa dikgoreletsi tse eleng gore di dira gore o seke wa fitlhelela kalafi ke gore o tle morago ga nako.